Kukunxiba njengomfazi unxibe isiketi eside esiphila ezantsi kwamadolo, ubhinqe isikhafu, ufake ifaskoti. Unxibe into enemikhono emide, iskipa esinemikhono emide, uthwale entloko iqhiya ubonakalise intloni.

Kaloku mhlobo wam, apha thina kwaXhosa umfana okanye abantu abangootata abangamadoda bayabonisa intlonipho xa bethetha nomntu omdala ngokuthi xa usethula isinqwazi ubonisa intlonipho kwaye nentobeko.

Sibe nefuthe elibi kakhulu kuba kwaXhosa zatshintsha izinto, akusafani nakuqala. Isinxibo sale mihla abantu abamibhaco nabo kwaye basitshintshile isinxibo nendlela ekwakunxitywa ngayo kwakude kudala.

Sinefuthe elibi kakhulu ngoba kule mihla isinxibo sabantu abangoomama sesiNtu sesitshintshiwe kwaye ekwakungafanelekanga kudala ekudala ezazingavezwa nekungamelanga ukuba zivele kuba .

Ngumgidi. Ndikhetha umgidi kuba emgidini kulula uyakwazi ukuba okanye . Ngumgidi kuba uyakwazi ukunxiba imibhaco ekhombisayo isini yakho, ngokokunxiba indlela onxiba ngayo iveza imvela.

Isinxibo somntu olibhinqa otshatileyo kunye nentombi engekatshati zihluke ngokuba umntu obhinqileyo uye abeke into emagxeni okanye into emagxeni efana nesikhafu okanye iqhiya. Yena intombi into nje enemikhono emide ezawuveza uba uhloniphile, not .

Kukuba iindlela zokugcina inkolo kukuba siqhubeke sizenza sizifundise nabantwana nabazukulwane ukuze nabo badlulisele kwabaxelele babakhombise neendlela esasibakhombise ngayo uba.

Kubalulekile mntanam usazi isiduko ngoba kaloku ayithetha nto kodwa isiduko siyathetha. Esakho uba siyafana nesalo mntu eyona nto xa xa okanye uba nomhlobo, funeka umazi isiduko sakhe. Ngaloo ndlela kwaye ezinye iziduko ziye zihambe zihambe ziyodibana zifane apho kulapho uzoyazi uba lo ngowakokwenu. Xa unesiduko esifana nesomnye ngowakokwenu, ngowakokwenu.

Hayini, bantwana bam, le nto niyenzayo ayilunganga! Ukuhlekisa ngesiduko ayonto ilungileyo. Isiduko sikamamakhe uvumelekile kuba uhlawuliwe, bamhlawulile kulotatakhe kwaye uhlala kuba ehlala kulomamakhe. Ewe, unalo ilungelo lokusebenzisa ehlawuliwe kodwa engahlawulwanga, usebenzisa esakulo mamakhe kwaye .

Kukuba abantwana bangoku baqhelisiwe. Umntana ototosiweyo akabi nayo imbeko kwaye ngendlela engalunganga wenza izinto ntlonipho.

Ndiye ndizilande. Ndiqala kumama ndizilande kumakhulu notamkhulu kwicala lakulomama, kumakhulu notamkhulu kwicala lakulotata ndiphele apho. Ndiye ndaqhubeka ndazilanda siyobe siyazalana kaloku naye kukho apha azawuhamba ahambe afikelele kwesi sam, sifana nesam, sibe kanti .